Ke ka eletsa mmangwane ho kenya tjhelete ya hae, ho matsete a nang le phahello, jwalo ka di-stock kapa di-shares, hore ho be le phapanyetsano ya maano le ho hodisa tjhelete ka nako, a ka boela a nahane ka matsete a di-investment funds, kapa di-unit-e trust's, tse ka fokotsang kotsi ha di bapiswa le stokvel feela. Ke kgetho e molemo ho boloka tjhelete e pharalletseng, le ho eketsa phaello nakong e telele. Ho latela dikgetho tsena, a ka sebedisa dikabelo tsa matsete, ho thibela ho hloka tjhelete, ha selemo se qadile.

Ke ka founela lefapha la life cover, ke botse dipotso tse kang, ke hobaneng ha ho le bohlokwa ho ba le life cover? Ke eng se ka etswang hore life cover e nkgotsofatse? Palo ya tjhelete ya ho nka life cover ke bokae, le nako ya ho e etsa e kae? Ke eng e etsang hore di-life cover e be molemo ho nna? Ke ka batla tshedimosetso e hlakileng, mabapi le leano la polokeho, le ditlhoko tsa ka hore e be e loketseng maemo a ka.

Insurance ya bophelo e patala ha motho ya inshoriweng a hlokahala, e thusa ba lelapa kapa bao a ba kentseng ho phela ka tjhelete eo. Ho lefa dikoloto, ho tswela pele ka bophelo, kapa ho lefella bana sekolo, e loketse motho ya nang le bao ba itshetlehileng, kapa ya batlang ho tlohela tshireletso ya ditjhelete bakeng sa lelapa, ha se a le siyo. Insurance ena e sebetsa jwalo ka tshireletso ya bokamoso, haholo ha o na le boikarabelo ba lelapa, kapa o batla ho qoba hore beng ka hao, ba futuhela mathateng a ditjhelete.

Ho tsetela account-eng e sa huling lekgetho ho na le melemo e meholo, phahello, divident-e, le kgolo ya matsete, di hola ntle le hore ho hulelwe lekgetho. Sena se bolela hore tjhelete ya hao e hola ka potlako ho feta account-eng e tlwaelehileng. Hape o fumana tokelo ya ho tlosetsa tjhelete e tsetetsweng tlalehong ya lekgetho, e fokotsang palo eo, oe lefang, e loketse ba batlang ho boloka bakeng sa pension-e, kapa bokamoso ba bona. Ee, lekgetho le ka nyahame isa batho ho tsetela, empa ba account-eng ena, lekgetho ha le sa ba kgathatsa, e leng se etsang hore, ho tsetela ho be bonolo le ho hohela.

Ke tla ya ho mashonisa ka botshepehi, ke mo hlalosetse hore ha ke sa kgona ho lefa tjhelete ya hae ka nako e dumellaneng, ke tla kopa kgafetsa ho ya lefa hanyane, hanyane, kapa kemiso e ntjha ya ditefo. Ke tla bontsha hore ke na le boikarabello, le hore ha ke balehe, empa ke batla tharollo e nang le kutlwisiso, ke tla be ke ikemiseditse ho buisana le ba tshehetsang ditjhelete, hore ba nthuse ho laola mokoloto wa ka.

Tjhelete e tswang ho UIF, ha e lekane la ditlhoko tsohle tsa kgwedi le kgwedi, hobane e kaba karolo ya moputso wa hao wa pele e seng kaofela. E thusa hanyane ho lefa dilo tsa bohlokwa, empa ha e phethehe. Tefello ena o e fumana ho ya ka hore o sebeditse nako e kae, empa hangata e ka lelekwa ho fihla ho dikgwedi tse leshome le metso e mmedi, kapa ho feta hanyane ha o ntse o sa fumane mosebetsi, ke ha bohlokwa ho e sebedisa ka bohlale, le ho batla dithuso tse ding, Ha ho hlokahala.

Ho bohlokwa haholo ho kgetha baamohedi ba insurance ya bophelo, hobane ke bona ba tla fumana tjhelete ha ho hlokahala. Ke kgetha ba lelapa la ka, kapa bana ba ka, hobane ke batla hore ba phele hantle, Le hore tjhelete e ba thuse ka dijo, thuto, le bodulo. Ha ba kgetha ho netefatsa hore tshireletso ya ka, e ba thusa ho fapana le hore tjhelete e fele matsohong a batho ba sa ameheng bophelong ba ka.

Phetiso ya tjhelete mahareng a di-account-e tsa ka, ka mobile banking app hangata ke mahala, haholoholo ha e ba di e ka bank-a e le ngwe. Ho bonolo hobane ke sebedisa app ya mobile banking, ke kenya palo, ke kgetha account-e eo ke e tshwantshanya, mme phethiso e etsahala hanghang, e boloka nako, e sireletsehile, ebile ha e hloke hore ke ye bank-eng.